Kgetlho la ntlha ke ne ke palame sefofane, ke ne ke tletse boitumelo bo bontsi thata, mme gape ke ne ke ikutlwa letshogo le le nnyane ka ntlha ya modumo le go se tlwaele sefofane. Ke ne ke ya kwa America le ba lelapa la me.

Batho ba le bantsi ba rata toro ya go pagama sefofane ka gonne go bontsha boitumelo le maeto a matlhong a bona. Nna ke rata go pagama sefofane ka ntlha ya gore ke ka kgona go bona mafatshe a mangwe le go bona lefatshe le le farologaneng, mme fa motho a tshaba gongwe o tshaba ka ntlha ya gore o akanya ka dikotsi kgotsa ka ntlha ya gore ga a tlwaelana le maikutlo a sefofane se ntse mo godimo.

Sa ntlha, reka tekete, sa bobedi a itukisetse leeto go fitlha kwa boema-fofane, go check-a in, security check-e, immigration-e, go emela gate gonne a pagama sefofane go fitlha Nigeria go tlhopha suit case, di customs gotswa kwa boema-fofane.

Dibese di thusa batho go fitlha kwa mafelong ka bonya ebile di boloka madi, mme di fokotsa go gagamala ga sepakapaka. Se sa siamang ke gore ka dinako dingwe di a diega, mme di se nne le boitsheko, mme polokego e ka nna bothata.

Mathata a tlwaelegang ke go se bone karata kwa mafelong a mantsi, go felelwa ke madi mo karateng, mathata a technology le go tlhokega ga kitso ya go e dirisa.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng ka go nna le boitshwaro jo bo siameng, tshwarelo le temogo le polokego le go tlotla baithuti. Bakgweetsi ba thusa ka go boloka baithuti ba ba bolokegileng go tsamaisa dibese ka tsela e e siameng le go ruta boitshwaro jo bo siameng.

Dikotsi tsa seteraeke, go tlhoka dibese, tsamaiso e kgaogantsweng, mathata a dithoto le tshenyegelo ya madi. Batho ba yang ditirong ba amega ka go nna le kgatelelo, go palelwa ke go ya tirong ka nako le go tlhotlhelediwa ke maemo a kotsi.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa tshireletso, go rulaganya tiriso ya di bus-e le go thusa batho go fitlha ka nako. Fa bese e eme ka dinao, ema mo lefelong le le sireletsegileng, botsa mokgweetsi lebaka, o akanya ka bese nngwe kgotsa tsela nngwe, mme o boloke matlho a go sireletsa.

Nkile ka siiwa ke bese ka gonne e ne e tsosa batho ka makuku, mme ke tsaya nako go tsena mo beseng. Ka ntlha ya seno, bese e ne ya simolola go tsamaya ntle le nna, mme ke ne ka ikutlwa ke kgoreleditswe ebile ke lapile gonne ke bona bese e tsamaya fa pele ga me, e ntshiya. Ke ne ka sala ka pelo ya botlhoko.

tsa dibese di dira gore go nne le kgatelelo le go se tsamaye ka nako. Bapagamedi ba amega ka go palelwa ke go fitlhela dibese. Go emelwa mo metlheng e e sa tlwaelegang le kgatelelo mo maitekong a bone a letsatsi le letsatsi.

Dibese di tseya ditsela tse di nang le tlhokego e e oketsegileng tse di molemo go dirisiwa, le ditsela tse di siameng gore go se nne le kotsi le go fokotsa ditshwenyego.

Koketsego ya tlhwatlhwa ya ngwaga ka ngwaga ya ditirelo, e ka oketsa ditshwenyego tsa dibese, e dira gore go nne boima go tsamaya ga dipalamente, mme gape go ka tsosa mathata a tsamaiso ya dikoloi mo metseng a bone

Re lekanya tirelo ka go tloga go nngwe go ya go lesome go fa tlhaloso e e tlhamaletseng, e e tlhaloganngwang, e e kgonang go bontsha diphetogo tse dinyenyane le go thusa go tokafatsa tirelo mo nakong e e tlang.

Tota-tota ga ka itumella fela.

Go tsamaya ka dinao a se kgang e tlwaelegile mo mafelong a masene kgotsa a toropo ka batho ba bantsi ba dirisa dikoloi, dibese kgotsa ba tsamaya ka maoto. Go tsamaya ka dinao go na le molemo o oketsegileng ka boitekanelo jaaka go tiisa mesifa le go fokotsa boima ba mmele.

Letshwago la go ema, letshwago la go tsamaya ka tsela, letshwa'o la go tsaya kgato ka kelotlhoko, letshwago la go dikela.